Ee, ke ka leka merogo e e sa tlwaelegang jaaka matlhare a thepe, , morogo wa gape le sea weed, merogo e e humile ka dibithamini, calcium mme ka thusa tshilo ya dijo, go nontsha masapo le go sireletsa mmele.

Go jala diapole kgotsa dipanana go tlhokana le mmu o nonneng, metsi a lekaneng le kanya ya letsatsi. Diapole di tsaya dingwaga di ka nna tharo go ya go tlhano gore di ntshe maungo, fa dipanana tsone di ka tsaya dingwaga di ka nna pedi go ya go tharo, ditlhare tseno di tshwanetse go tlhokomelwa ka go nosiwa go aroganngwa sentle le go sirelediwa mo dibokong le malwetse.

Ditamati di jalwa mo mmung o nonneng o tshwarang metsi sentle mme di tlhoka letsatsi le le lekane le metsi , peo e jalwa kwa masimong mme fa setlhare se se tona se tshwanetse go tshegediwa ka dikgong gore se se ke sa wela fa fatshe. Fa ditamati di botswitse di rojwa ka go kgaolwa ka seatla kgotsa ka thipa e bogale, mme o tshwanetse go dira ka kelo.

Rooibos e simolola ka peo e e jalwang mo mmung o o lerole ebile o omeletseng, peo e tlhoka molelo kgotsa molora go thunya fa e ntse e gola semela se a tlhokomelwa mme se kotulwa fa se le dingwaga di le pedi go ya go tharo, a a kotulwang a a thunya, a phatlhiwa le go tlogelwa go letsatsi kgotsa go omisiwa, fa a sena go omela a phuthelwa a dira tee mme morago ga moo o ka apaya selwa sa rooibos o se nwa.

Rooibos e thusa go fokotsa kgatelelo ya madi, e nonotsha sesole sa mmele, e na le anti oxidant tse di sireletsang mmele, e thusa tshilo ya dijo le go dira gore mmele o iketle fa o robala.

Balemirui ba rooibos ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka komelelo le phetogo ya tlelaemete tse di fokotsang dithunya, ditshenekegi le malwetse a senyang dimela. Ditlhwatlhwa tse di sa tswang di fetoga tse di ama le go senyega ga mmu, go rarabolola seno ba ka dirisa dithunya tse di ikamanya le komelelo, temo ya tlhago go lwantsha malwetse, go aga mebaraka e metona le go lema ka botswerere go sireletsa mmu.

Balemirui ba maungo gompieno ba itemogela mathata a magolo jaaka phetogo ya tlelaemete e bakang komelelo kgotsa dipula tse dintsi, ditshenekegi le malwetse a senyang maungo. Ditlhwatlhwa tse di kwa tlase tse di sa dueleng tiro ya bone le ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa di makgolo le di diriswa, gape mathata a polokelo le dipalangwa a dira gore maungo a senyegele pele ga a fitlhelela mmaraka.

Ditsela tse dišwa tse balemirui ba di dirisang go oketsa boleng jwa maungo ke se jaaka go dira dijeme, go etsa matute kgotsa go kopanya le go a omisa. Maungo a a omisitsweng a nna nako e telele a bolokilwe mme a thusa go oketsa dijo tse di na le monate le dijo tse di phetseng sentle, matute le dijeme di thusa go fetola maungo a a tlwaelegileng mo sephuthelong se monate le se se monate go ja.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke se jaaka diphologolo tsa mollo le dipanana, diapole, ditapole le ditlhapi tse dingwe tsa diphologolo tsa dijo. Go le jalo ka gonne maungo ano a itlhopela mo dikarolong tse dintsi tsa lefatshe a nonotsha mmele a na le makgetlho a a farologaneng a dijo mme a ka bolokwa le go tsamaisiwa mo mmabarakeng e e bonolo.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati, ditlhare, spinach, , cabbage le merogo ya tlhogo, onions go le jalo ka gonne merogo eno e kgona go gola mo maemong a a farologaneng nonotsha mmele ebile e ka boloka le go tsamaisiwa ka metlha mo.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo temothuong ya segompieno ka gonne di direla dijo tse di nang le maphelo a matona, di nonotsha mmele mme di thusa go boloka ditlhare di tsa dijo. Mo dithulaganyong tsa dijo di dirisiwa go dira dipholo tse di farologaneng jaaka borotho, mašwi, cereal-e, dijeme, matute mme di thusa go oketsa dijo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng le go fitlhelela batho ba le bantsi mo lefatsheng.

Wine farming ke go lema le go tlhokomela dimela tsa wine, tse di leng teng mo dimeleng tsa diphologolo tse di bidiwang grape vines e seng fela sejana sa dijo, mme ke mofuta wa dijalo tse di jalwang ka ntlha ya boleng jwa tsone jo bo oketsegileng le go dirisiwa mo diphologolong tse di farologaneng tse jaaka go dira wine, dijeme le matute. Go simolola ka peo kgotsa dikarolo tsa semela tse di bidiwang balemi ba lema dimela mo mmung o o tletseng . Ba dira tlhokomelo ka go fetola metsi le go lwantsha ditshenekegi le malwetse, fa dimela di gola tsa diphologolo di kotulwa ka botswerere, di omisiwa kgotsa go romelwa mo tsa go dira wine, mme ka jalo wine tlhomiwa go tswa mo diphologolong tse di jalwa ka kelotlhoko.

Go itirela tshingwana mo lelapeng go tlhoka peo ya semela, mmu o o siameng, se sebediswa sa go jala, metsi go nosetsa le tlhokomelo ya semela go lwantsha di tshenekegi le go netefatsa gore se gola sentle.

Go lemiwa ga rooibos go thuse ka ditsela tse pedi tse di botlhokwa ntlha ya ntlha semela sa rooibos se fa bodumedi jwa tlholego ditshedi tse di farologaneng tse di rileng jaaka diphologolo, dinonyane, le ditlhare jalo go oketsa mefuta ya ditshedi mo tikologong. Ntlha ya bobedi go lema rooibos go tlisa mmu o nonne le go thibela ka jalo go thusa go sireletsa tikologo ka go thibela tshenyo ya mmu le go boloka metsi le metlhodi ya tlholego.

Dithoro tse di botlhokwa thata ke tse jaaka dipharologano tsa , maize, oats, . Dithoro tsa legapu, rice le mabele a mangwe jaaka sorghum . Dijo tse di tswang mo dithorong jaaka borotho, porrige, cereal-e le mabele a beelwang, di botlhokwa ka gonne di nonotsha mmele ka mafura diminerale le di-carbohydrates, di thusa go fa maatla mme di boloka mmele o phelile sentle go oketsa dijo tse di le go thusa go lwantsha tlala mo bathong ba le bantsi.